Utata ndingamncedisa ngokuthi ndimthengele amanapukeni okuthi awanxibe, akwazi ukuzinxibisa nokuzikhulula kodwa ngoncedo lokuba ndimfundise indlela yokuwanxiba nokubaluleka kokuwasonga kwawo, awafake eplastikini, awathathe iplastiki ayokuyifaka emgqomeni. Xa kufuneke ezihlambile, ndingamzamela umfananyana wasefemelini okukanye umzala azokumncedisa xa ehlamba, okanye bakhona oonomasincedisane abangena kumakhaya ngamakhaya bancedisana nabazali sebekhulile.

Akundixelela ndiye ndimdibanise noomongikazi bekliniki, okanye, ukutsho ngamanye amagama, i-social workers ezincedisayo, oonontlalontle bakwazi ukuthetha naye. Kodwa ingcebiso yam iyakuthi makaye kumvulela ikheyisi e-police station, ukuze azofumana into ebizwa ngokuba yi-J eighty-eight apho ke ngoku azoxilongwa khona yinesi. Ukuba umenzakalisile, ayithathe aye naye e-police station.

Hayi, awafani kwaye abantu abanalo ulwazi. Ngokuba amayeza anga avelisweyo ngabenzi ngamayeza emvelo, ngamayeza emvelo, anga amayeza ona anamagama ebhrendi, ngamayeza enziwe adityaniswa nee-chemicals, enziwa ngabantu abathwesiweyo ngokwenza amayeza.

Andinoziva kakuhle ngokuba kuzowube bengandibuzanga ukuthi ndikholelwe entweni. Ukuba ndingumKrestu, ingaba bawujongele phantsi okanye bayijongele phantsi inkolo endikholelwa kuyo. Ngoko ndingayiva, ndingaziva kabuhlungu kakhulu.

Ukuba oonontlalontle abazojongana namantombazana aselula, ukuze babaphe i-counselling also.

Bantwana bam, kaloku indlela yokunxiba komntu ayikunikezi ilungelo lokuthi umnyukunyeze okanye umhlukumeze okanye umphathaphathe ngaphandle kwemvume yakhe. Indlela yokunxiba komntu ifuna yena kwaye igqitywe nguye, hayi wena, ayikunikezi lungelo noko noko.

Kungamele ahlaliswe phantsi lusapho lumxelele ngokungalungi kwaye nemiphumela yokungangenzi kakuhle, eyokubetha ingamenza loo nto ukuthi ahambe ayongena ejele.

Xa engonwabanga, makaphume. Xa engaphethwanga kakuhle, makaphume. Xa ehlukunyezwa, makaphume, ngokuba umtshato awusekwanga, awusekwa ngabantu ababini abangaphethenanga kakuhle. Into ebalulekileyo kukuthandana, kukuxhasana, kukuhloniphana ngalo lonke ixesha emtshatweni. Ngoko ndithi mna, xa engonwabanga, makaphume emtshatweni.

Ndingamsa koonontlalontle, kwaye kugqirha wengqondo.

Ndingazikhusela ngokuba umntu anxibe isifonyo esigquma impumlo nomlomo, umntu ahlambe izandla qho rhoqo ngamanzi anesepha, nofaka isanethayiza esandleni ngalo lonke ixesha. Kusoloko kuvulwe iminyango, kungene umoya umoya ofresh, kwaye izinto alala ngazo zihlale zicoke zicocekile ngalo lonke ixesha.

Mama, bendicela uwashenxise loo mazwi okanye ezo ngcinga unazo, ngokuba bendine.

Bantwana bam, kubalulekile ukwazi ukwenza i-CPR, ngokuba luncedo lokuqala onako ukulenza ngethuba usalindele abasemagunyeni bokunceda.

Kukubila kukubila ubaleka amanzi, kukudumba iinyawo, kukudunjelwa ngumlomo, kukuba nesifuthufuthu, ungakwazi ulala.

Ndingabiza oogqirha, ndizame iiphrogramu ezizonceda abantwana besikolo nezizobafundisa ngokubaluleka kokuziphatha kakuhle, kwaye ndingazama ukuba rhoqo abantwana bayafundiswa ngendlela yokuziphatha, bayaboniswa ngendlela yokwenza izinto nemiphumela yokwenza izinto enzenza emfihlakalweni.

Andinokathazeka nakancinci ngoba ndingakhe ndimbuze ukuba kungani elapha ngoba bekumele uba akakho kwalapha esibhedlele. Ndiyayihlonipha indlela ayikhethayo ukuyihamba kodwa mayingasichaphazeli nathi as amanesi alapha esibhedlele.

Mtshana, thatha isikhaftina uyokufolela ukutya yonke le mihla. Ningabantwana niyafana. Esikolweni akukho mntana usisinhanha, akukho mntana ulihlwempu. Yiyo loo nto nonke nilingana, nto nje niphuma kumakhaya ngamakhaya. Kubalulekile okokuba utye ukuze uzokwazi, uzokwazi ukwenza imisebenzi, uzokwazi ukuva eklasini xa kuthethwayo nawe, awunako ukufunda ungatyanga.

Abantu abayiqondi, ngokuba kukho abantu abangayityiyo itritimenti yabo.

Mntwana wam, ungabokumhoya umntu okuhlekayo esikolweni, nomntu okushicilelayo esikolweni, ngokuba loo mntu lowo akazazi ingomso lakhe ukuba liyokumbekela ntoni na. Esikolweni akukho hlwempu, akukho sinhanha. Ukutya okulungiswayo esikolweni kulungiselelwa wonke umntana okhoyo emasangweni wesikolo. Ngoko kubalulekile okokuba uhambe uyokutya, ukuze uzokwazi ukumamela kakuhle ootishala esikolweni, kwaye ukwazi nokuthi wenze imisebenzi yesikolo ungalambanga.

Ngokuba imfundo iye yomntana wonke ngokulinganayo, bendingacela ukuba umntana, noba uyohlaliswe ekhayeni, kodwa umsebenzi wesikolo awufumane kwaye alifumane ithuba lokuthi azibhale iimviwo ngexesha lweemviwo, kodwa ehleli ekhaya.